Re le batswadi re ka thusa ka tsa ditjhelete, ho ntlafatsa mananeo ao. re tlameha ho ikopanya le principal-a ya sekolo.

Nka etsa leano la hore ke ikele chemist-ing, ho ithekela meriana.

Ditshebeletso tsa HIV and Aids, ke tsa maemo a sa kgotsofatseng, hobane ka nako tse ding batho ha ba thole dipidisi tsa bona ka nako.

Mekgwa ya setso, ya ho thibela pelehi , e ne le ho se etse thobalano . O emele nakong eo o batlang ho ima . Ha mekgwa ya kajeno, o kgona ho hlaba dipeiti, tse kgonang ho etsa hore o thibele pelehi.

Tshwahetso ya COVID-19, o ka e thola ka ho hema moyeng . Motho a tshwerweng ke COVID-19, o ka mmona ka ho kgohlela haholo, le ho fufulelwa.

Di-antiretroviral-e, di sebetsa ho lwantsha , kokwanahloko ya HIV and Aids.

Dintho tseo ke kopaneng le tsona tse sa nthabisang, ke hore ba bang ba batsofe, ba ne ba apere diaparo tsa kgale , lebaka e le hore ba maloko a bona, ha ba sa ba tjhakela.

Ke ho rutana, le ho ratana, le ho eletsana.

Ke batho ba tleliniking, re hloka meriana hobane re a kula, le batho bao ba ne ba emetse meriana, le bona, ba tjholo hore ba hloka meriana, ka ha ba kula haholo.

Nka ba leboha, mme ka tlohella ho imisa . Ke ikutlwa ke sa thaba, hobane ke ne ntse ke lakatsa ho eketsa lelapa la ka.

Ke tla mo jwetsa hore a jwetse batswadi hore o imme, hore batswadi ba tsebe ho thola tharollo.

Batho ba bo ntate , ba kotsing e kgolo ya ho ba le stress, ka baka la tlhokeho ya mesebetsi.

Mmuso o ka ha fola , theko ya dijo, motlakase, metsi, ho batho ba batsofe.

Phapang pakeng tsa lebollo le molaong, le lebollo le se molaong, ke hore lebollo le molaong le sebedisa, lesebedisana le batsa lefapha la bophelo , hape le ngodisitswe , ha le se molaong le sa ngodiswa.

Nka ba fetisa, hobane ke le motho, ke ya utlwisisa hore batho bao ba phela le boqhwala.

Ho ima ha bana ba banyane , ho atile haholo matsatsing a kajeno. Lebaka ke hore bana ba banyane ba ja dijo tseo, ba sa tlamehang ho di ja.

Re le batho ba etsang moriana, re fumane hore hona le meriana e fetseng. Re founetse ba baholo, hore ba tsebe ho tlisa meriana eo e fetseng.

Nka di reka, hobane di platform-o tseo, ke tse ngodisitsweng.

Ke ho ba tholla thuso ya se professional-e, e kang counsel-ling.

November campaign, ke mokgatlo o emetseng batho ba bo ntate, o lemohisa setjhaba ka ho se bontsha hore , maphelo a bo ntate a bohlokwa.

Ke nahana hore matshwao a wa hlokomedisang, a lokela ho beha ditameneng, hobane ditameneng, ke moo batho ba bo ntate, ba dulang ba tholahala teng ka nako tsohle.

Re tla rekisa meriana ya rona ka boleng bo fatshe haholo.

Ke kgothaletsa batho ba bomme hore, haebe dithibela pelehi tseo ba di sebedisang, di sa ba tshware hantle, ba lokela ho sebedisa mefuta e meng , ba ka etela clinic-ing e haufi , ho tseba ka mefuta ya di thibela pelehi.

Nka kgothaletsa balekane bana ka hore ya nang le tshwaetso, o lokela ho nwa meriana ya hae, ya se nang tshwaetso, o lokela ho nka prep , ho thibela hore, a se ke a ba le tshwaetso ya HIV.

sepetlele sa ka se ka ba le meriana e felletseng , le di bethe tse felletseng , le basebeletsi ba lekaneng.

Ke lakatsa ho leboha tshebedisano mmoho ya lona, hobane e pholositse bophelo ba ka.

ha ya tlameha ho fella kgweding eno feela, ke ntho e tlamehang ho dula e etsahala ka nako tsohle.

Shopo ya meriana, ha o hloka hore e o tlisetse meriana ho wena, o ka kenya order-a ya meriana eo o e hlokang , e be shop-o e romella motho, ho tlisetsa moo o leng teng.

meriana oo ko o tsebang, ke mpepa, mpepa e ka o thusa ha hlooho ya hao e le bohloko haholo, ka baka la kgatello ya maikutlo.

lebollo la sepetlele, le nketse la setso sebaka, hobane boholo ba batho ba tswang lebollong la setso, ha ba kgutla, ba ya sepetlele ho ya bolla hape.

Ho ne ho tletse, batho ba COVID-19 dipetlele.

Ke nahana hore sena, ke ntho e ntle, hobane motho e mong le mong, o na le tokelo ya ho phela lefatsheng.

nna ke nahana hore dipetlele, di be na le dikoloi tse ngatanyana, tse tla thusa ka ditshebeletso.

Ke bona sena se se hantle, hobane se ka setisa dithuto tsa sekolo. Ha ho ka etsahala hore moithutwana eo a immeng a be le bothata.

Ba ka ba le mafu a fapaneng, hobana meriana yeo , ha e molaong, ebile ha e ya hlahlobwa.

ha ne ke qeta ho hlaba vaccine ya COVID-19 , letsoho leo ke hlabileng ho lona le ne le shwele bohatsu , ke ne ke tshwerwe ke hloho e bohloko haholo.

Letsholo la november awareness campaign, le qala ho tloha ka di 01, ho fihlella ka di 30 tsa November. Letsholo lena, le ho hlokomedisa batho ba bo ntate, ka kankere ya botona, hape le ba hlokomedisa ka kotsi ya kgatello ya maikutlo maphelong a bona.

Ba lefapha la bophelo bo botle , ba lokela ho ruta bakudi hore meriana e ngodisitsweng, ke e jwang hore bakudi ba tsebe.

Tjhe , hobane ke ntho, e hlwauweng , hore e etsahale kgweding ya phupjane feela.

Ke ile ka di hlokomela dipapatso tsa dihlahiswa tseno . Maikutlo a ka ke hore batho ba se ke ba di reka dihlahiswa tseno , hobane di kotsi maphelong a bona.